Urhulumende kanengi babanamahlelo wokwenza ngcono ukulima, okufaka hlangana isekelo lezeemali. Ukuthuthukiswa kwesakhiwo irhubhululo lokusungula, imisebenzi yokuphendula nokungezelela. Iinhlelo lezi zihlose ukuthuthukisa, ukuvikela, nokudla, ukusimama, nokukhula komnotho.

Ukuthi isisebenzi seplasini sifumana umrholo waso ngesikhathi sekungabi khona, kuya ngokuthi, iinzathu ezizwakalako ukugula, ubujamo oburhabekileko bomndeni, imigomo yenkampani, isaziso somqatjhi, imithetho nemithetjhwana yabasebenzi, ukubuyekeza isivumelwano sokusebenza, imigomo yeenkampani, nemithetho yabasebenzi. Kuqakathekile ukuthola umphumela.

Amaqhinga la, angasiza ukuqinisekisa ukulawulwa kwamanzi okosimemeko, ukulondolozwa kwamanzi, ukuvunwa kwamanzi wezulu, ukubuyiselwa kwamanzi kabutjha. ukuthelelela kuhle, ukubulungwa kwamanzi, ukulawulwa kwamanzi, itheknoloji yokongwa amanzi, nomthethomgomo, ifundo yokutjheja, ukuhlukahlukana eminye imithombo yamanzi.

Iinhlelo lezi zingadosa begodu zigcine ilutjha kwezokulima, ukubandula neemfundo yezokulima, iinhlelo zokufundisa, amaprojekthi wokulima aholwa babantu abatjha, iinfundo zokufundela umsebenzi, iinkuthazo, izibonelelo zabalimi abasesebatjha.

Abalimi badinga amakghono afana nokuthi, ukuphathwa kweentjalo, ukulondolozwa kwehlabathi, ukulawulwa kokuthelelela, ukulawulwa kweenlwana namalwele, ukulawulwa kwebhizinisi, nokuthengisa, ukusetjenziswa kwemitjhini yeplasi, ukugcinwa kwamarekhodi, nokuhlaziywa kwedatha. Amakghono la akhuphula umkhiqizo, ukusebenza kuhle kanye nenzuzo.

Amaqhinga la, angasiza abalimi ukwakha ukujamelana nokutjhuguluka kubujamo bezulu, ukuhlukahlukana kweentjalo neemfuyo , ukusebenzisa iindlela zokulima ezijamelena nobujamo bezulu, ukusebenzisa amahlelo wokuthelelela, ukwamukela ukulima kwemvelo, ukuthuthukisa ipilo yehlabathi, ukusebenzisa ukubikezela ubujamo bezulu nelwazi lobujamo bezulu, ukusebenzisa amahlelo wokuyelelisa kuseseneskhathi ngezehlakalo zezulu ezimbi khulu.

Iye ukulima mkhakha oqakatheke khulu emnothweni weSewula Afrika, begodu unikela amathuba womsebenzi ebantwini abanengi. Ngokunqophileko nango kunganqophileko eendaweni ezifana, nokulima, ukusetjenziswa kwezokulima, ibhizinisi lezokulima, irhubhululo neenthuthuko, ukuphathwa kweplasi. Izokulima zifaka isandla emnothweni welizwe, nokuvikela kokudla okwenza bona kube mkhakha oqakatheke khulu ekudalweni kwemisebenzi nokukhula komnotho.

Iimfundo lezi zinganikela abafundi ilwazi namakghono wemisebenzi kwezokulima, i-Agronomy, ukulima iintjalo, isayensi yeenlwana, ubunjiniyela bezokulima, umnotho wezokulima, isayensi yeentjalo, isayensi yeenhlabathi ukunwentjha kwezokulima, isayensi yokudla, ukulima okusimemeko.

Amaqhinga la, angasiza ukwandisa ukubonakala nokuthengiswa kwemikhiqizo yamaplasi wendawo. Ukwakha ubudlelwano nabanikazi beentolo zendawo, ukuthuthukisa imikhankaso yokuthengisa, ukwenza ubunikazi be-brandi, ukuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo, nokuphakitjha, ukusebenzisa ama-platform wenthanethi, ukuzibandakanya emakhethi yamalimi, ukusebenzisana nabanye abalimi bendawo.

Inani elifaneleko lama-hour lingahluka ngokuya ngezinto ezifana, imithetho nemithetjhwana yabasebenzi, umhlobo womsebenzi wemaplasini, ukuphepha nokuphila kuhle kwabasebenzi, ukukhiqiza nokusebenza kuhle. ESewula Afrika umthetho kweembandela ezisisekelo zokuqatjhwa ubeka imihlahlandlela yama-hour wokusebenza.

Awa akusibo umraro kuyazuzisa kwamambala. ukuba nekoloyi evaliweko kungavikeleka abasebenzi neplasini ebujameni bezulu obumbi. Lokho kuzukunikela ngendlela ephephileko nekhululekileko yokuya nokubuya emsebenzini.

Ikhokhonadi yidrubhe okungumhlobo wesithelo esinesendlalelo sangaphandle, eziqinileko, esibodwe imbewu nanyana kanengi ibizwa ngokuthi inati ngebanga lukubukeka kwayo, nokusetjenziswa kwayo ngokwezitjalo ihlukaniswa njengedrubhe

Kuyahluka nanyana abanye abalimi bathola ukubandulwa nokusekelwa, ekutjhugulukeni kobujamo bezulu. Abanye abanengi ngenzeka bangakwazi ukufinyelela eensetjenzisweni ze-serf. Ukubandulwa nofana kulindeleke bona bakghone ukwehlisa imithelela yayo.

Isikhathi esihle sokubhadela, kanengi siya ngeendingo ezithileko nobujamo bomqatjhi nomsebenzi. Abanye abasebenzi bemaplasini bangakhetha ukubhadela kanengi qobe ngeveke. Lokha abanye abangathola ukubhadela kanengi qobe ngenyanga kulula nakunnjalo.

Iinthelo ezitjalwa endaweni yangkhethu mabhanana, ma-apula namapentjisi.

Okunikela ngomthombo wokudla ongapheliko, ukwenza ngcono komsoqo, nokukhuthaza ukuzibandakanya komphakathi, ngokusebenzisa ukulima ingadi, nokufundisa ngokuhlanganyela.

Iinthelo, ziinthelo evuthiweko zeentjalo, ezinamathuthumbo, ezineembewu begodu zivamsu ukubamnandi begodu zibe-fresh nanyana ezinye zingaba zomile.

Iinthelo ezihlanu kilezi, ama-apula, amabhanana, ama-olentji amadribe kanye namastrubheri.

Umengo sithelo engisithandako ngombana sine-flavour emnandi necabulako.

Iinthelo zinikela ngeenzuzo enengi zepilo ngebanga lokuqukethwe kwazo okunengi kwamavithamini, amaminerali, i-fibre nama-antioxidantes zingasiza ukuvikela amalwele angapheliko afana nobulwele behliziyo, obulwele betjhukela bomhlobo we-Two, kanye neminye imidlavuza lokha nakusiza ekulawuleni ubudisi kanye nepilo yokugaya ukudla.

Ukudla iinthelo qobe langa kuqakathekile, ngombana iinthelo zizele amavithamini aqakathekileko amaminerali, ama-antioxidantes asiza epilwenakho nokuphila kuhle.

Iinthelo ezimila ebusika ma-orentji, amanarikisi, ama-lemon, amapiyere namagilibhesi

Iinthelo ezimila ehlobo mastrubheri, ama-cherry, amaperegisi, amakhabe nama-blueberry.

Iinthelo ezifumaneka enarheni yeSewula Afrika yimarula, yi-kei apple, yi-wild medlar kanye nesithelo se-red milkwood.

Nangabe iinkhukhula zibhubhisa iintjalo ngingacabanga ukufaka isibawo somtjhorensi, nangabe nginomtjhorensi. Ukuhlola umonakalo malungana nokusindisa okungenzeka. Ukubuyekeza amahlelo wesikhathi esizako nokulawula kwengozi. Ukuhlola ezinye iindlela zokusebenzisa iintjalo ezilimele kancani.

Ukuvuna okukhulu okunganabathengi ngitjho nakurhulumende kutjengisa umraro wokufundwa kwemakethe, nofana ikghono lomlimi lokuthintana nabathengi. Iinzathu ezingaba khona zifaka hlangana ukukhiqhizwa ngokweqileko esifundeni. Ukutlhogeka kokufikelela emakethe, amabele wekhwalithi embi nofana intengo engakalungi.

Ama-yam amhlophe atjalwa khulu begodu adliwe ukudlula ama-yam abovu, nanyana kunjalo ama-yam abovu kanengi atjho umhlobo wamazambana nokobana kube yi-yam yamambala.

Ipi ye-Russia ne-Ukraine ikhuphule intengo yekoroyi ephasini loke ngebanga lokuphazamiseka kwendlela yokuthengisa kanye neendaba zokuthunyelwa ngaphandle. Okuthinta iSewula Afrika nanyana ingasimkhiqizi omkhulu wekoroyi. Ukukhuphuka kweentengo kunomthelela kubathengi beSewula Afrika nomnotho webanga lokuhlobana kwayo nemakethe yephasi loke.

Iye, Ipuyere yetjhili ebovu isatholakali khulu eentolo nanyana ipuyere yetjhili emhlophe sele ithandwa khulu. Ungayifumana eentolo ezinengi zokudla, khulukhulu eendaweni ezinabantu abanengi be-India nofana be-South Asia. Itholakala lula eentolo zokudla ze-India nofana eentolo zezinongo.

Eenarheni ezinengi zezomnotho ephasini loke, abalinganibabo abadosa phambili ekuthengiseni ngaphandle nokungenisa malungana nenani kuvamise ukuba yi-United State, i-European Union nofana i-China.

Awa, isimangalo sokuthi abantu be-Gauteng abadlali imikhiqizo yeflowuru yombila nokuthi i-ZCC eLimpopo iyazikhetha akunabufakazi. Iflowuru yombila sisithako esiyinhloko ekudleni kweSewula Afrika begodu ukuthandwa kwayo kungenzeka kudlula indawo. Nawuthoma ibhizinisi lokuthengisa imikhiqizo ephekiweko ngeflowuru yombila e-Gauteng tjheja irhubhululo lemakethe, ukuthuthukiswa komkhiqizo, amaqhinga wokuthengisa asebenzako.

Ukurarulula iintjhijilo lokutjala nokuthengisa ikoroyi ngaphambi kwesomiso, tjheja ukukhulisa isivuno ngendlela ezisebenzisako. Ukuhlola ezinye iintjalo nokuthola iimakethe ezithembekileko.

Iye, ukuthumela imfuyo evela eSewula Afrika kunekghono lokutjhugulula khulu umnotho wendawo, khulukhulu nangabe ibubulo lithuthukiswa begodu lisekelwa. Nanyana imayini inesandla esikhulu emnothweni weSewula Afrika. Ukulima okufaka hlangana ukufuya, kunikela ngeendlela ezihlukahlukeneko zokukhula komnotho. Ukudalwa kwemisebenzi nokuvikeleka kokudla.

Ukuthengisa isipinatjhi namabele wakho e-Supermarket, tjheja ikhwalithi, ukupakitjha nokwakha ubudlelwano. Kokuthoma yenza isiqiniseko sokuthi umkhiqizo wakho uhlangabezana namazinga we-Supermarket malungana nokutjha, nokubukeka. Bese yenza indlela yokuthengisa ethembekileko okulethwa okunganguqukiko. Ekugcineni thintana nabaphathi bokuthenga ema-Supermarket ukucoca ngemvumelwano zokuphakela kanye neentengo.

Ukuthola imbewu yama-orange esezingeni eliphezulu esivandeni sakho sezithelo, kufanele uthenge imithi yama-orange ahlanjululwe esitolo esihloniphekileko, nokuthi uyitjale ngembewu. Ukukhula ngembewu kungabangela noma imithi ingakhiqizi iinthelo ezisezingeni eliphezulu nofana ingatheli iinthelo kwaphela.

Ama-apula abovu atjalwa eendaweni ezihlukahlukeneko zeSewula Afrika. Kuthi i-Western Cape ibe yindawo ekulu yokukhiqiza ama-apula. Ukuthenga okubiziko ngobunengi ungahlola iindlela ezifana neemakethe zeendawo, iintolo zamaplasi nofana uthintane nabalimi bendawo ngco ukubuza ngamanani we-wholesale.

Ukudla isiphila khulukhulu inani elilinganiselweko kungaba nomthelela emizweni yokusutha, ngebanga le-fiber kanye nesi-starch esijamelanako.

Ukutholakala kwama-avocado endaweni yangekhethu kuvamise ukuba kuhle. Khulukhulu ngesikhathi se-avocado esivamise ukuthoma ngoNtaka ukuya kuNobayeni, nanyana eminye imihlobo itholakala isikhathi eside. Isikhathi esiphezulu sama-avocado amanengi wendawo siphakathi nonyaka.

Kuneenhlathululo ezinengi ezingaba khona, ukungavunyelwa kwamaqanda. Ukuthambekela wezakhi zofuzo. Isikhathi esingakalungi sokuzalanisa. Imiraro yokubulungwa kwesidoda. Indlela engakalungi yokuzalanisa. Ukuhlongakala kwe-embryo. Ukutheleka. Ukugandeleleka komtjhiso. Imiraro yokugaya ukudla.

Abafuyi beziimvu bakhetha izimvu eziinombala ofanako begodu bazalise ukugcina ubujamo bezakhi zofuzo obuqakathekileko njenge-quality yoboya ubujamo beboya kanye namazinga wokukhula ngokuzalanisa okuhlanzekileko.

Awa, abantu abahlala emaplasini ngokuvamileko abanalo ilwazi elaneleko ngobunikazi bendawo ngebanga lokubekelwa eqeleni. Ukufinyelela okulinganisiweko kwemithombo yezomthetho neyefundo kanye nobujamo obuyinkimbinkimbi obuvame ukuphikisana bemithetho yendawo efana nomthetho wokunweba ukuvikeleka kwenarha i-Esther.

Ukusebenzisa zombili amaqhinga wesikhathi eside njengokusebenzisa iintjalo ezibekezelela isomiso nokuvuna amanzi wezulu kanye namagadango wesikhathi esifitjhani afana nokuvinjelwa kwamanzi. Ukonga amanzi ngokutjhugulula amakhaya alula nokuhlukahlukana kweendlela zokuphila ukujamelana nokungavikeleleki kokudla nemali.

Abalimi bangazivumelanisa nokutjhisa okuvela ekutjhugulukeni kobujamo bezulu ngokutjala iintjalo ezijamelana nokutjhisa nesomiso. Ukuhlukanisa amahlelo wabo weplasi ngeentjalo ezihlukahlukeneko nofana ifuyo ukwenza ngcono ipilo yehlabathi ngeendlela ezifana nokulima ngaphandle kokulima. Ukwandisa ukusetjenziswa kwamanzi ngokuthelelela okungcono nokuvuna amanzi nokulungisa ama-schedule wabo wokutjala nemihlanganisela yeentjalo ukuvumelana nobujamo obutjha.

Awa, abalimi beSewula Afrika abazuzi ngokulinganako emnothweni welizwe ngebanga lokungalingani okukhulu ngokuya ngokobuhlanga ubulili neminyaka.

Okutjho bona inyama eSewula Afrika ivela khulu eenkomeni ezibiweko akusiqiniso nanyana ukwebiwa kwefuyo kungumraro omkhulu othinta abalimi nomnotho.

Inyama ayiphumi lokha nayisikwe ngemva kokuhlatjwa ngombana igazi elinengi liphuma ngokulenga nokusikwa okuthileko emithanjeni nemithanjeni ikambiso ebizwa ngokuthi ukukhipha iingazi.

Labo abanyenya utjwala besintu bangaphazanyiswa yiphunga layo elinamandla elimuncu nokunambitheka nofana mhlamunye ukuqakatheka kwayo kwamasiko akuzwakali kibo.

Ukutjheja iinkukhu eendaweni zemakhaya kudoswa kukhula msinya kweenkukhu ukufunwa okukhulu kwenyama namaqanda ukutjhuguluka ebujameni obuhlukahlukeneko kanye nokutjala imali. Okuncani nayiqathaniswa namagaliguni nofana ezinye iinyoni nanyana amagaliguni amagosi namadada nawo angakakhuliswa bona adliwe. Avamise ukutlhoga indawo ekhethekileko ukudla okuhlukileko imijikelezo omude wokukhula begodu aqalene nesidingo semakethi esingakajayeleki okwenza bona iinkukhu zibe yindlela efinyelelako nezuzisako ebalimini abanengi abancani.

Inyama yeenkukhu iyabiza eSewula Afrika ngebanga leendleko eziphezulu zokukhiqiza zendawo okufaka hlangana ukudla okubizako okuyinto ekulu yeendleko. Iindleko eziphezulu zegezi nokuncipha komthwalo kanye nomthelela wesomiso eensetjenzisweni zendawo.

Iye, isekelo lemali nemithombo karhulumende likhuphula khulu imisebenzi yabantu abatjha kwezokulima ngokwehlisa iinqabo zezezimali ukwenza ngcono ukufikelela inarha nemali ukukhuthaza ukusungulwa kwezinto ezitjha ngokusebenzisa itheknoloji nokubandulwa nokuqinisa iinhlaka zomthethokambiso.

Abantu bemakhaya bafuya iinkomo neembuzi ngombana iinlwana lezi ziba mthombo othembekileko wokudla ibisi nenyama izinto isikhumba ubulongwe ingeniso kanye nobujamo begodu ziqakathekile emasikweni nezehlalakahle ezifana nokubhadela ilobolo.

Imithi yefuyo kungenzeka ingatholakali eendaweni zemakhaya zeMatjhirini ngebanga lokutlhogeka kwelwazi lendawo nokutjheja ngeendlela zokulima amahlathi ukugandeleleka kwezomnotho ukuvimbela ukutjala imali ekutjalweni kwemithi nesakhiwo imibono yamasiko ejamelana neenhlelo ezitja zokusebenzisa inarha iindaba zokuhlala inarha lapho inarha ingaphathwa khona balimi ngokwabo kanye nemithethomgomo engasekeli imigomo ehlanganisiweko.

Awa, abahlali bangaphambilini abanalo ilungelo lokuya nokungcwaba amadlozi eplasini elithengwe ngomunye umlimi kodwana bangaba nelungelo nangabe bekunomkhuba osunguliweko ovunyelweko wokungcwaba kwemindeni endaweni leyo nomthetho weSewula Afrika we-Extension of Security of Tenure obophelela abanikazi abalandelako.

Iye, abantwana babasebenzi bemaplasini bangafunda begodu baya eenkulisa nanyana kanengi baqalana neentjhijilo ezifana nebanga lokuya esikolweni begodu kesinye isikhathi ukusebenza kwabentwana okungaphazamisa ifundo yabo.